Ndzi nga langutisa leswaku hi yihi hi xihi xifunengeto xa xilahlo lexi nga ni ntirhisano wa kahle. Ntirhisano wa kahle ni vulavula hi ku va loko u hlanganile na nghozi kumbe rifu, va hatla va va ku tsutsumela ku lava ku ku tiyisisa leswaku khombo leri u hlanganeke na rona, va ri hundzisa kumbe ku landzelela swilo hi ku ya hi leswi mi burisaneke xiswona loko wa ha joyina xifunengeto xa xilahlo xo xelexo. Na ku endla leswaku ntirho wa vona wu famba hi khwatsi hi ku va va va tisa swo fana na matende, na switulu, swakudya, na swin'wana leswi va ka swi tsariwile eka pholisi ya vona.

Loko u lava ku pfula akhawunti ya le bangini va lava vumbhoni kumbe papila kusuka evuhosini ka tiko leri u humaka eka rona. Va lava na pasi ra wena.

Va lava ku tiva munhu loyi va n'wi nyikaka akhawunti laha a humaka kona, leswaku loko ko tshuka ku ve na timhangu ta ku fana na ku va munhu loyi a yivela bangi va kota ku kuma munhu yaloye hi ku hatlisa. Matsalwa lama nga tirhisiwa ka ku nyika vumbhoni byo tani, i ku va u kuma papila kusuka eka ndhuna laha u humaka kona.

Leswi swi endla leswaku u va na nkarhi wa ku va u swi tiva leswaku endzhaku ka ku va u tekile ndzindzakhombo, u ta endla yini hi mali ya muxaka wolowo.

E-e, a ndzi voni swi koteka swilo swo fana na sweswo. Kambe a ndzi tivi, kambe hi ku ya hi mina a ndzi voni swi koteka.

U fanele ku submit-a e fomo ya claim etihofisini, u fanele u va u khomile tidokumente kumbe maphepha, ya ku ya ku va lawa ya nga proof ya leswaku wena a wu hakela insurance yeleyo, u fanele u yimela leswaku va phurosesa a va tlhela va endla vulavisisi leswaku hi ntiyiso wena u fanerile ku kuma mali yeleyo.

Akhawunti ya cheke hi leswiya swa ku loko va ku nyika mali va va va yi tsarile ephepheni. Yi hambanile na akhawunti yo hlayisa mali hikuva akhawunti yo hlayisa mali, u kuma mali ya wena hi ku va yi va yi cheriwe ebangi laha u nga tirhisaka khadi. Kambe akhawunti ya cheke u famba na yona endzeni ka tihofisi ku ta kuma mali ya wena.

U nga hakela hi lembe rin'we, mambirhi, kumbe manharhu. Leswi swi ta va swi karhi swi ri ka wena, hi ku landza muholo lowu u kumaka wona n'hweti na n'hweti.

Rhengu leri vuyerisaka ngopfu, ndzi vona ku ri lero hira n'hweti na n'hweti. Hikuva mali yi kota ku nghena n'hweti yin'wana na yin'wana, leswi nga ta endla leswaku u nga pfumaleki mali.

U fanele u ta u khomile pasi ra wena, papila ra vutshamo kumbe adirese laha u humaka kona, ni bank statement. Ku kombisa leswaku u ta kota ku hakela mali yeleyo.

Tibangi leti ti tivekaka ku nyika swikweleti eka swichudeni, ndzi tiva ku ri Standard Bank Absa na Capitec. Bangi leyi hakelaka hi ku olova ni i Absa hikuva u hakela ntsena loko u hetile eku dyondza naswona a yi na ti-interest to tala.

Tindzindzakhombo leti vanhu va ti tekaka ti nga ri enawini ti na nghozi loko va fanele va lava ku claim-a kumbe ku koxa timali ta vona. Hikuva va nga ti kuma va hetelela va nga ti kumangi timali ta vona, naswona va nga swi tivi leswaku mhaka leyi va ta ya va yi vika kwihi. Hikuva tindzindzakhombo ta muxaka lowu, ti va ti nga ri kona eka tisisiteme ta le nawini laha tikweni.

UIF yi pfuna leswaku u kota ku ti hanyisa for nkarhinyana lowu u nga ta laha u nga ta va u karhi u lava ntirho wun'wana. Yi na nkoka swinene hikuva u u kota ku va u ti hanyisa loko u ri karhi u lava un'wana ntirho.

Swi na nkoka hikuva loko wo tshuka u hlanganile na nghozi, kumbe u chayisiwa u nga kota leswaku u va fonela leswaku va ta ku pfuna. Kambe loko u nga ri na wona, swi nga ku tikela hi ku ya hi sayiti ra hi tlhelo ra timali, ku va u lunghisa movha wa wena.

E-e a ndzi nge n'wi nyiki hikuva swi na khombo. Swi nga endleka leswaku a ti kuma a yivele bangi, laha va nga ti endla vulavisisi va kuma leswaku ku tirhisiwa adirese ya mina. Leswi nga ta endla leswaku na mina ndzi va ndzi ti kuma ndzi nghenelela eka mhangu leyi humeleleke.

Ndzi nga titwa ndzi tshovekile swinene emoyeni, hikuva ndzi ta va ndzi languterile kumbe ku pulana leswi ndzi fanele ku swi tirhisa hi mali yeleyo. Ndzi nga titwa ndzi tshovekile swinene.

Ndzi nga twa ku vava swinene emoyeni, hikuva mina ndzi rhangisa dyondzo emahlweni ku tlula swilo hinkwaswo. Loko ndzi ndzo tsandzeka ku va ndzi hakelela n'wana wa mina ku va a yisa norho wa yena eyunivhesiti, ndzi nga twa ndzi tshovekile swinene emoyeni.

Ina, ndzi vona swi nga hoxekangi hikuva leswi ta endla leswaku vaaki va kuma timali ta vona va tshamile makaya. Leswi swi nga ta va olovisela ku va loko va nga se lava ku tirhisa mali yoleyo va pfa va yi tshikile kwale etibangini.

I ku va munhu a tsala papila, ra ximfumo leri nga na ti adirese timbirhi. U karhi u endla xikombelo xa ku va u kombela ku pfunetiwa hi tlhelo ra swa timali.